Ukwenza oku ndingaguqula ingoma ethi, Twinkle Twinkle Little Star, ndiyenze ibe yingoma ethetha ngale nto ndizoyithetha ngayo.

Hayi, andingethandi ngoba uba angakhwela lo tekisi angaye angakhuseleki ngoba kaloku xa ndimkhwelisa iteksi ezizimeleyo ndiye ndikwazi uba ndithembe umqhubi lowo uzawuye ambeke esigeyithini yesikolo aphinde ezombeka apha kokwabo emnyango. Iitekisi ke zona azukwazi ukuyenza loo nto leyo ngoba ziqhuba abantu abanintsi abaya kwiindawo ezahlukeneyo.

Banokwenza icala endleleni, umzekelo i-cycling side nakoo-free way ukwenzela ukuba bangazutshayiswa ziimoto okanye baqhube phakathi kweemoto xa besiya kwezo ndawo baya kuzo.

Indima yam iquka ukuba ndiyala ukuba ndibe ngumkhweli oyi-overload.

Ndingaqinisekisa ukuba ndikhwelisa abantu abalinani elivumelekileyo kwisithuthi sam. Ukuba umntu ufuna uba yi-overload ndize ndimphikise okanye ndingamvumeli ukuba angene eteksini yam.

Ukuqhuba ngesantya esiphezulu, ukuthetha ngokungakhathali, ukuqhuba ngokungakhathali endleleni, ukuthukisa, ukukhwelisa abantu abangapha kwenani elivumelekileyo kwisithuthi sakhe.

Ingaphucula abantu ngendlela yoba abantu bangafumana imisebenzi yaye inganceda ukuba abantu bafike ngexesha kwiindawo abaya kuzo.

Uye asebenzise imali ngononophelo yaye uye afike ngokukhawuleza emsebenzini uye akwazi useyiva ipetroli.

Ndiphule ukwehlisa ixabiso lezonqwelomoya ukuze wonke umntu afikeleleke kuyo.

Ndaye ndaphantse ukukhutshwa ngumqhubi kuba esithi ndiya kwindawo oyikayo ukuya kuyo.

Ewe, iingozi ezininzi ziquka uba umntu oqhuba imoto uye angakhathali okanye uye angajongisisi xa eqhuba phakathi okanye kwindawo enabantu beebhayisekile. Ngoko ke aphele esonzakalisa abantu abaninzi.

Iinzuzo ke ziquka ukuba iimoto zikaBolt zokuthatha emnyango zikubeke emnyango kule ndawo uya kuyo. Kodwa ke yona iteksi funeka uyoyikhwelela apho zimisa khona zonke and iphinde iyokuhlisa kwindawo kawonke wonke.

Ewe, afanelekile ngoba uye uthathwe emnyango uphinde ubekwe emnyango kule ndawo uya kuyo yaye uye ukhwele wedwa.

Kunganceda ngoba urhulumente acebise abantu ukuba bakhwele bebanintsi emotweni enye okanye benze ii-car groups ukuze abantu abaya endaweni enye bakhwele imoto enye. Ngelo hlobo zawubambalwa iimoto ezihamba endleleni.

Bangafaka amagosa okhuseleko amaninzi kwistishi ngasitishi nakwitreyini ngatreyini.

Isigcinantloko, ihelimethi, iimpahla ezibonakalayo, iiglavu zebhayisekile, izibane zebhayisekile, izibuko zokuzikhusela, ibhande lokukhusela, izihlangu ezomeleleyo kunye nekiti yonyango olukhawulezileyo.

YiAmerica ngoba ayikhuselekanga yaye inocalucalulo kubantu abamnyama.

Ndaziva kakubi nakabuhlungu kakhulu ngoba kaloku loo nto yayithetha ukuba ngoku inintsi imali endizayisebenzisa xa ndikhwela ibhasi.

Abantu abasemngciphekweni kakhulu ngabantu abangoosisi, abangoomama kunye nabantwana. Andiqinisekanga ukuba bangaliqinisekisa kanjani ngoba abaqhubi abafuna ukuhlukumeza abantu baye baqinisekise ukuba ukuzikhusela kwaba bantu abusebenzi.

Ukuhamba emini kutya ixesha ngoba kukho iimoto ezininzi ezihla zisenyuka kanti ukuhamba ebusuku kuye kukhawuleziswe ngoba zimbalwa iimoto ezihambayo ngelo xesha.

Iingenelo ziquka ukuba ufika ngokukhawuleza yaye awumi kwitrafikhi ixesha elide.

Khawucinge ipetroli ifana nee-ice cream ethengisa ngezinye iindawo. Ukuba ikude izithuthi zifuna imali eninzi ukuyizisa, ukuba kunzima ukuyenza iyabiza. Kananjalo imali esihlawulayo nayo iyatshintsha, kuxhomekeke kwindlela izinto ezihamba ngayo ehlabathini.

Drayiva, ayivumelekanga ke into yoba utshaye icuba kodwa kuhleli nabaqhubi, uhleli nabakhweli emotweni yakho. Yaye ke ndingumntu wesifuba. Ndicele ucime ke eli cuba lakho ngoba lingandenza ukuba ndiminxwe sisifuba, nto leyo ke izawuyenza ukuba kufuneka undise esibhedlele.